Tse re di aparang ke tsa letlalo. Mme di tswa ka gore ke letlalo la eng, kgotsa ke letlalo la podi kgotsa kgomo re dira borokgwe mme fa e le basetsana re dira sekhethe.

Moaparo wa setso sa me ga nkitla o apariwa ko di khonferenseng ka gonne gase moaparo., ke moaparo o ntshang, o bontshang letlalo la motho ga o thibi.

Ke moaparo wa mazulu, o montle ka gonne go apariwa le dipheta dipheta tsa mebala e mefuta futa wa kgatlhisa moaparo wa bone.

Moaparo wa setso ha o rotloetse bana ba segompieno, bana ba segompieno ba rotloetswa ke inthanete se ba se bonang fa go inthanete, se ba se bonang kwa go Instagram, Facebook le TikTok ba rotloetsa ke tsona.

Ga di bontshe ka gonne fešhene ya segompieno, ga nkitla e tseya, maele go tswa ko moaparong wa setso. Jaaka ke buile ga nkitla o bone gore motho o tswa ko setso sefe ka gonne fešhene ga e tseye maele go tswa ko diaparong tsa setso.

O tlamehile go apara moaparo o sa nthseng dinama o thibang, mme apare moaparo o thibang di nama, mme o thibang le tlhogo ka gonne ga a tshwanela go boniwa le tlhogo ba head mme le sefuba.

Di diriwa ka letlhaka kgotsa matlhaku mme maina a moaparo a setswana ke a latelang bokoni mabone le mothebe.

Kamano, kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi e bontsha, le go supa ditlhopha tsa boswa maitemogelo a setso le go tlhokomela boitshwaro.

Di fešhene tsa segompieno ba gumane ba kry-ile tsela ya go tlhakantsha diaparo tsa setso le fešhene ya segompieno go dira moaparo o mongwe. Mme moaparo wa setso wa tlhomphiwa ebile wa kgona o tura go gaisa di fešhene tsa segompieno. Fa o reka moaparo wa setso ko mafapha a tshwanetseng o a tshwanetseng go reka ko ona.

Dijo tse di farologaneng di bontsha di supa ditlhokwa tsa bošwa, ebile di tlisa maitemogelo a setso ebile le go tlhokomela boitshwaro. Mme le go gopotsa bašwa gore o ka nnetse wa ithatela fešhene empa o seke wa lebala setso.

Ke gopola ke sa le ngwana o monnyane mme maaka o ne a rata go nkapesa sekipa kgotsa borokgwe ba banyana, go ne go sa boniwe gore selo se ke se apereng, moaparo o ke o apereng ke wa banyana empa gompieno go na le diphapaano, dipharologano. Ga ke dumelane mme ee di dumelana le metlha yame, ka gonne ga ke tshepe gore mo segompienong go na le selo sa banna le basadi. Rotlhe re a lekana rotlhe re batho mme se ke se berekisang mosadi le ene o tla se berekisa.